Mna ndicinga ukuba abantu abasengciphekweni ngabakhweli nabaqhubi kuba uyakwazi ukuthi ungumqhubi xa ufika uyothatha umntu kanti uzorojwa, nakanti xa ungumkhweli uyakwazi ukhwela kanti uzorojwa ngumqhubi wonke. Ingasombululeka ngokukuthi xa ungumqhubi uqale ujonge ubungozi bendawo leyo uya kuyo. Xa ungumkhweli phambi uba ukhwele uqale ufote isithuthi eso, ufote nomqhubi ogqiba usende emntwini wakowenu.

Ndingamxelela ukuba makafake ibhanti ukuthintela ukwenzakala kakhulu nokufa kwiingozi zemoto.

Itekisi nganye elayishe yadlula kwinani kufanele lifumane intlawulo yetikiti elixelayo ukuba itekisi leyo ibilayishe yadlula kwinani, kothulwe abakhweli abadlulileyo kwinani balinde enye itekisi.

Mna ndingutitshalakazi ndingahamba nabafundi ndicele omnye woonogada balapha esikolweni asikhaphe ukuqinisekisa ukuba abafundi bakhuselekile kolu hambo.

Ingaluncedo kakhulu kubantu abahamba ngezitulo ezinamavili kuba bangatsho bakwazi ukuya kwiindawo abafuna ukuya kuzo ngexesha abafuna ukuya ngalo.

Xa ndibona ilori ephethe imithwalo enzima ndiye ndicinga ukuba iya kwiindawo ezinjengeeshophu ezinkulu eziyodilivarisha kuzo iimpahla ezo ziziphetheyo.

Ngokowam umbono engcono yenqwelomoya kuba inqwelomoya uhamba iiyure ezimbalwa ukuze uyofika apho uya khona kwaye iingozi zenqwelomoya azifane zibekho. Xa uhamba ngebhasi uhamba iiyure ezininzi kwaye nidibana neengozi ezindleleni.

Ndicinga ukuba bubenza ubomi bube lula kuba rhoqo xa kuphela iveki bayarhola iimali zabo.

Kungenxa yokuqondwa kokungakhululeki nokuphazamiseka okanye ukholo abanalo ngokungeyomfuneko ngakumbi ngokufutshane okanye isantya esiphantsi sohambo.